Ubungozi obukhona bokutjala imali emkhakheni wezokwakha ngewokuthi nayingafunyanwa ngomunye umuntu. Angeze usakghona ukuyifunyana namkha utjho bonyana ngiyo yakho.

Iinzuzo zokusebenzisa imali kamaliledinini, kukuthi angeze kwaba nomuntu okubamba ikunzi. Akuthathele imali oyiphetheko esandleni namkha esikhwameni.

Abantu bengubo ngibo esikhathini esinengi abangenela iintokfela ngombana bakwazi ukubulunga imali two nokuzicabangela phambili eentweni ezifunekako.

Iye ngiyavumelana ngombana elayinini uzakujama bewujikiswe kuthiwe ubuye ngakusasa. Uberegise imali yakho yokugcina kobana ukhwele iteksi.

Amagadango abangawathatha nakuziwa endabeni yestokfela kwezeemali. Kungafakwa imali ebhanga kube nabahlaziyi abathathu ukwenza bona nakumele kuphume imali ebhanga kube woke umuntu ukhona boke boyi-three bakhona.

Ubungozi be-balloon payment ngibokuthi nawungakghoni ukubhadela bukufaka ku-blacklist. Lapho ungafinyeleli ukuthatha ezinye zezinto ozidinga ngesikhathi.

Umuntu uyakhamba aye lapho afuna ukuvula khona i-insurance. Kubuye kuye nangokuthi i-insurance ethizeni namkha etheni.

Ukwenza isiqiniseko sokobana ukhetha indawo lapho kunamanzi khona, nalapho kungatlhogwa khona igezi.

Ngombana abosomabhizinisi benza bona imali yabo ikameliswe ibuye iyinengi.

Mumuntu osele aqedile ukubhadela isikolodo lesi bekasikolodo.

Ukwenza isiqiniseko sokobana, uzokwazi ukujamelana nobungozi azokuhlangabezana nabo lokha nabasebulungweni.

Lilungile ngombana likwenza uzilungisele. Akekho owazi ilanga lakhe ayokukhamba ngalo emhlabeni begodu linobunzima bakhona.

Lokha nawungabhadali ngendlela efaneleko igcina seyiwela ku-ballon payment, nawuqeda ukubhadela lokhu okukweledako.

Angivumelani nayo ngombana ithatha isikhathi khulu bona uqede ukuyibhadela.

Ngombana imali lokha nabayibolekako nasele ibuya, ibuya namakonyana.

Angivumelani nakho lokho ngombana sebabadala khulu.

Iye amabhanga ayakghona ukukuthathela bona uberegise imali engangani. Leso sivumelwano phakathi kwakho nebhanga.